Dibanka di dira bonnete ba gore a o tlile go patala sekoloto se batlileng go go naya sone. Ka jalo, ba tlhoka address-e ya gago e e maleba, e be ba tlhoke le mong wa lelapa la heno. Gore fa ba sa bone wena, ba sa go fumane mo mogaleng ba kgone go leletsa motho yo mongwe wa lelapa la kwa geno. Ke dilo tse ke di itseng tse di sekasekiwang ke dibanka ba di amogela kopo ya karata ya sekoloto.

O tshwanetse go itse gore a karata eo e na le di-charges tse kanang kang, gape o itse le gore a karata e e ka go thusa ka bonako. O ka bapisa mefuta e e farologaneng ya dikarata ka go khutsisa batho kgotsa o ye kwa bankeng go tlhoka gore o bone tshedimosetso ka se o se tlhokang.

Banka pele e ka go naya karata eo e tshwanetse go nyakisisa ka wena, gore o kile wa tsaya sekoloto kae ebile o ne o patela sentle kapa nyaa. Seo se botlhokwa gore di banka di itse gore ba kgone go bona gore di tlile go dira le motho yo a ntseng jang, motho yo bonolo kgotsa motho yo tletseng ka bogodu. Dibanka di dira seo gore Di bone gore a go siame gore ba go naye karata e ya bone, a o motho yo a tshepegalang, motho yo o tla dirang dilo ka tshogafalo, motho yo o ka se ba delay-ing mo tseleng ya go patala.

Ke wa lebala dipampiri go tshwana le ka ID, proof of residence le mongwe wa lelapa dipampiri tsa gagwe, ID le tse dingwe gape. Seo se ka tsamaisa kopo ya karata ya sekoloto sentle fela fa o ka se obamele seo o ka feleletsa go sa bone karata eo.

Go botlhokwa thata gore motho a buise melawana pele a ka dumelana, a ka dira ditumelano. Tshwanetse go tlhaloganya ebile o bo o isetse go tlhaloganya, gonne o tla iphitlhela o setse o beile signature ya gago mo o sa tlhaloganyeng sepe. O fitlhela o na le o buise melawana ya teng pele o ka dira tshwetso ya.

Nka netefatsa gore batho ba tlhaloganya pele ba ka dumelana le go tsaya karata ya sekoloto. Gonne bontsi ba batho ba feleletsa ba itshola ka ditso tse ba di tsereng ka ntlha ya go se buise melawana pele ba ka dira di tumelano.

Tse di dilo tse di tshwanang le a o bona madi a a siameng kgwedi le kgwedi, a o a dira. Dilo tse di tshwanang le tseo ke tse di banka di tsayang tsia pele di ka go naya karata ya sekoloto.

O ka kgona go adima madi mangwe le mangwe a o a tlhokang ka nako nngwe le nngwe. Gape e thusa mo nakong ya di tlhoko, o gwetsa motho a ipitlhela a sena madi. Overdraft facility e ka thusa mo maemong a a seng jwalo.